Ndingamcebisa ngolu hlobo, okokuqala, ukuboleka imali kumbolekisimali ongekho sikweni kuyingozi kakhulu kwaye kubeka impilo yakho engozini. Inzala yabo iphezulu ngolona hlobo. Abanye ke banokusebenzisa izoyikiso okanye ubundlobongela ukuba iintlawulo zabo azinakufezekiswa. Babeka uxinzelelo emntwini ukuba aphinde aboleke enye imali ukuze abhatale elinye ityala ngelinye ityala. Okwesibini, ndiza kuthetha ngebhanki. Imalimboleko yasebhankini ikhuselekile kakhulu. Ixabiso lwenzala yasebhankini luyafikeleleka, ibhanki ihlala inamazinga enzala aphantsi. Mandiqukumbele ndenjenje, sebenzisa imali yakho oyisebenzele kanzima ngononophelo ukuze ungaphinde uwele emgibeni wokuboleka imali kumbolekisimali ongekho sikweni.

Okokuqala, ukuboleka imali kumbolekisimali ongekho semthethweni akulunganga kwaye ubeka impilo yakho esichengeni. Into endingayitsho okanye ingcebiso endingayitsho kukuba abantu xa ngaba befuna ukuboleka imali mabaye ezibhankini. Okunye ke, kubalulekile ukuba imali yakho uyisebenzise ngononophelo nobugcisa ukuze ungaphindi ufumanise into yokokubana awusenayo imali, unyanzeleke ukuba uphinde ubuyele kwaba bantu abangekho semthethweni ababolekisa ngemali. Ngoba aba bantu abaya bangakwenzakalisa.

Okuqala, ndithatha ingxenye yale mali ndiyibeka ecaleni. Le mali ndiyibeka ecaleni yimali yokurejistarisha eyunivesithi. Imali yesibini yimali yokuthenga iincwadi endiza kuzisebenzisa eyunivesithi. Eyesithathu, yimali endiza kuyisebenzisa ekurenteni igumbi xa ndifunda eyunivesithi. Enye imali ke yimali endiza kuyisebenzisa ekuthengeni igrosari.

Ukubhanka ngekhompyutha kukhuselekile. Okokuqala, uyakwazi ukubhanka ngekhompyutha usekhaya kungekho mntu ukubonayo. Akufani ke nokuba uyoma ebhankini kwityhu. Okwesibini, ukubhanka ngekhompyutha kuluncedo kakhulu kwaye kukhuselekile ngoba kunciphisa neendleko zokuprinta isteyitimenti. Okwesibini, ukubhanka ngekhompyutha kwenza ukuba ungahlali uphethe imali ezinkozo.

Thenga ikhaya lakho lokuqala kubalulekile ukuba ukhethe indlu yexabiso elifikelelekayo, ukwenzela ukuba ungazikhandi. Okwesibini, imali yedipozithi iye incede ukwenzela ukuba yehlise laa mali yelaa xabiso lendlu. Okwesithathu, xa ngaba umane utsiba inyanga ungayibhatali imali yendlu yakho, loo nto leyo ichaphazela i-credit score yakho.

Inokuba kule meko ndingenza into engenokwenziwa nguwonkewonke. Ndingayala imali, ndiyixelele ibhanki yam ukuba andikayidingi ngoba andikafuni ukuzifaka ematyaleni.

Tatomkhulu, into yokuba ugcine imali endlini ayikhuselekanga. Apha endlini kungangena ootsotsi nemigulukudu okanye izigilamkhuba zithathe le mali yakho yonke. Mna ke, tatomkhulu, bendicebisa into yokokubana uye ebhankini, ufike phaa uvule iakhawunti ye-investment ukwenzela ukuba imali yakho ikhuseleke. Ngokwenza njalo ke, uza kufumana imali nyanga nenyanga. Le mali le yimali othi uyifumane xa ngaba uinveste imali ebhankini kwaye ungayikhuphi.